Ha re ka sebedisana le sepolesa, ra sebedisana le baahisane ba rona ho ka ba bobebe. O lokela hore ha o bona senokwane se etsa phoso jwalo ka ho nwa jwala tseleng a sa lokela, jwalo ka ho tsamaya ka dintho tse tshosang, dibetsa tsena tse bohale haholo tse tshosang tseleng, kapa sebetsa sefe kapa sefe kapa a tsuba dithethefatsi, o lokela hore o mo tlalehe sepoleseng. Hlakoreng la baahisane, re lokela hore re be le dintho tse re ka di sebedisang jwalo ka diphala ha ho etsahala ho hong ho sa re tshwareng hantle. Mohlomong o bona motho a kenelwa.

Matsatsing a kajeno ha ho sa le molemo haholo hore bana bane ba iswe lebollong. Ka tsela ya hore ho se hole kotsi mme ho tswa dipalopalo tse ngata tsa batho ba hlokahetseng ba tswang teng, haholoholo bana bana ba bashanyana. Mme ke bona hole molemo hore ba santseng ba kgalla lebollo, ba mpe ba etse hore ho ye ba lemong tsena tse leshome le metso e robedi. Hobaneng ka nnete ho hlokahala bona bana bana ba banyane haholo.

Motho ya lokelang ho beya kapa ho phahamisa motho ya loketseng ho phahama setulong, ke e moholo wa leloko jwalo ka malome a moholo le ena rakgadi a tla be a ikarabelletse lelapeng. Mme boreneng ho hlahlamanwa ka tsela ya hore ya pele, ngwana moshanyana ke ena ya ikarabellang hoba ke ena ya salang le lelapa, a hodisang seboko sa teng sa lelapeng. Jwale ke ena ya lokelang hore a palame setulong. Mme ngwana moshanyana a lokelang hore a palamiswe setulo sa borena, ke ngwana wa pele wa morena wa moshanyana, ke ena ya loketseng hore a behwe setulong.

Dibini di ntse di bina ha monate, di ntse di hlabolla moya wa rona le kajeno lena. Mme ha ke bone hore le ha nka bona lengolo leo, nka kgothaletsa batho ba se bine hape.

Motjeko oo, ke wa banana ba eleng hore ha ba soka ba kena kamanong ya dithobalano. Mme o rata ho etswa haholo ke mazulu.

Meetlo ena e bohlokwa hore re nne re itshetlehe ka yona. Ha re ka sheba hantle, matsatsing a kajeno re kopana le mathata a mangata ka hore re iphe tokoloho kapa hona ho latela meetlo ya batho ba bang ba ka ntle. Mohlala, kajeno hare sana manyalo a mangata, kajeno re se rena le banana be le horeng ha ba sa tseba hore ho itshwara jwalo ka motho wa mme ho jwang. Batho ba bo ntate ha ba sana thahasello eo ya hore ba tseba hore ha ba hola ba lokela hore ba sebetse ka thata, ba itshebeletse, ba tsebe hore ba kgone ho etsetsa malapa a bona. E nngwe e kgolo ke ya hore, ha o sa sebetswa batho ba hlokahetseng mme batho ba bangata ba tsoha, ba bonwa ke batho ba moya. Jwale re lokela hore re .

Mahaheng moya wa teng o hlabolohile. Mme o kgona ho fumana sebaka sa hore o jale mme o kgona ho tjhakela motho ya hole.

O teng motho ele horeng nka rata hore ke hate mehlaleng ya hae. Ke motho ya nhodisitseng, ke malome wa ka. Ke motho ele horeng o qadile a kena sekolo, a sebetsa ka thata, mme ha jwale o santsane a tshwere ka thata mosebetsing wa hae wa matsoho. Ke moruti ya bileng a hlompheha haholo. Setjhaba sohle moo a fihlang teng se a mohlompha, etswa hore ka hore ke ka baka la mosebetsi oo ao sebetsang kapa ke ka lebaka la boruti ba hae. Jwale le nna ka le leng la matsatsi, ke batla ho iphumana ke le motho ele horeng ke a hlompheha setjhabeng mme ke mamela dikeletso tsohle tseo ke di rutuweng. Hoba le ena o ile a mamela mme o moo a leng teng kajeno ka lebaka la ho mamela dikeletso tsohle tsa di rutuweng, tsa di .